Malome dibakeng tsena tsa rona tsa di tsa marangrang, re se re fumana yona koranta ena e leng oe bala pampiring rona re se re bala di-cellphone-ung. Mme ke kopa o tlo theolle matshwafo. Ee, ya o halefisa, empa mekgwa e se e fetohile jwale. Mme ha e se e fetohile tjena, di-cellphone tsa rona, di-computer tsena tsa rona ke tsona tse leng hore re se re kgona hore re fumane ditaba teng, mme re dule re le malalaalaotswe. Re dule re le ka senyesemanba re dule re le up to date ka ditaba tse etsahalang. Mme re di bale mona di-cellphone tsa rona.

Cloud Computing e nthusitse haholo ho boloka tokomane ya ka ya bohlokwa. Hobane ke hopola ke lahlehetswe ke cellphone, mme ka tlameha hore ke reke cellphone e nngwe. Mme e la re ha ke rekile cellphone e nngwe, ka kena mona ho cloud computing. Mme ka be ke kenya nomoro ya ka ya PIN, mme elare ha ke qeta ho e kena ya ba tokomane ya ka ya bohlokwa e neng e le founung ya kgale e ya kgutla. Mme e bohlokwa haholo cloud computing.

Moradi, ha re hopola mehleng ya kgale e ne re ha o hlahile lefu kapo hona le se seng. Ho ne ho tla romuwa morumuwa ya tla ya sebakeng se hole kwana, mme morumuwa eo o no tsamaya matsatsi a mangata haholo hore a tle a fihle sebakeng seo. Mme ono tla fumana hore sebakeng se seng hore a fihle, o tla nka nako e telele. Nako e ka etsang yona kgwedi hore a tle a fihle sebakeng seo. Mme ha re hopole hore mehleng yane, dintho tse di sebediswa di ne di di nyenyane haholo. Mme ho ne ho le, ho sokoleha haholo, mme matsatsing a kajeno ho se ho sebediswa cellphone-u. Ha ho ka hlaha se seng hona jwale re kgona ho nka cellphone-u, mme re foune re tsebise baratuwa ba rona ba dibakeng tse hole.

Tsela eo ke tla ba thusa ka yona ke hore ke tle ke nke yona data eo ke e kenye, ke bone hore nnete e re e sebedisitswe. Mme e nngwe e nka e etsang ke hore ke tla founela be e leng hore ke ba MTN, kapa Vodacom, kapo ba Telkom-o. Mme ke tle ke botse hore na data eo e kene founung e feng? Mme e bang e kene founung ya hae, ke tle ke tsebe ho mo bolella hore eh-eh, a se ka a nketsa tjena ke mo rekiseditse yona e soka e sebediswa.

Ke tla se etsa ka sena, ke hore ke dule ke na le motlakase. Mme ke dule ke etsa bonnete ba hore ke na le disebediswa tsa backup e leng yona generator-a, kapo ke be le di-solar panels tse, tse tla sebedisa letsatsi ka letsatsi le leng hore motlakase o tlabe o tsamaile ka ona. Mme matsatsi a mang ke lokela ke hore ke tle ke shebe tsena tsa loadshedding hore di tlo etsahala neng? Le neng le neng?

Nka bolella baahisane ba ka hore ena e se e lekane batho baneng ba tlametse hore ba kenywe ho yona. Mme ha ke entse ka tsela e jwalo, ke tlabe ke entse hore ba tle ba tsebe hore e bang ba tla neha batho ba bang hore ke tlo fetola nomoro ena ya PIN e leng hore ho kenwa mona ho Wi-Fi ka yona.

Ke bona ekare ha re no kgona ho reka data kgwedi le kgwedi hobaneng? hobane tjhelete e leng hore re ya e fumana mosebetsing ha e lekane ditlhoko tsa rona kaofela. Mme data re ke se kgone hore re reke kgwedi le kgwedi, re tla reka nako eo re hlokang se seng feela.

Motswalle, bolo ke papadi e monate haholo. Mme wena kea dumela hore o rata papadi ya rugby, mme ke kopa hore o tle o ithute papadi ena ya bolo. Papadi ena ya bolo e monate haholo hobane e bapalwa ka batho be leng hore ba leshome le metso o mong ka lehlakoreng nqena. Ka lehlakoreng le leng hape ke ba leshome le metso o mong. Mme ka hare ho lebala ho kena ba leshome, mme ebe mane dipalong ho tla dula a le mong e leng sethibathibane le ka nqane feela jwalo. Mme ba tle ba lelekise bolo ena, ba e lelekisa hore e se ke ya kena ka mekwallong. Ya ba ka nqena, le ba ka nqena ba e lelekise, ba e lwantshe e se ka kena ka mekwallong ya bona mme e lo kena ka mekwallong e ka nqane. Mme e tle re ha ba korile hona le goal e keneng ho tle ho thabiwe haholo ke sehlopha se tshehetsang, se tlabe se korile.

Dumela bo ntate. Ke kopa ho botsa ke eng e etsang hore Wi-Fi e sokodise hakana? Mme hopolang hore ke na le mosebetsi ke ne ke tlametse hore ke o etse, mme ha ke etsa mosebetsi ka dinako tsohle. E dula e sokodisa, e sebetsa butle. Mme ena e etsa hore ke selle morao mosebetsing wa ka.

Nna mmino wa ka o bapale nakong ya Sontaha hobane ke mmino ona wa marato. Mme ha re hopola hore ka letsatsi lena la Sontaha ho letswa mmino ona wa le lerato. Mme o tla letsuwa mananeong ana a tsa lerato, moo e leng hore ho tlabe o letswa mmino ona ho ona.